Ke tlo ya ho baetapele ba batjha. Mme ke ba hlalosetse hore re ne re kenyeditswe marangrang a mahala. Mme jwalo ka setjhaba, re kopa hore marangrang ao a sebetse hape hore batho setjhaba se kgone ho a sebedisa jwalo ka di ne di re thusa haholo.

Hangata re sebedisa ntho eo thweng ke UPS e re thusa hore re dule re na le network le ha mollo o se o wele.

Ke rata difilimi tse entsweng Afrika Borwa, mohlala, ke rata filimi e bitswang Tsotsi ya moshanyana a e a neng a ipitsa Tsotsi.

Nka etsa mokgahlo kapo sehlopha moo re kopanang teng. Ebe ntano re bala dipampiri, kapa ho fanwe ka dipampiri, ntlo le ntlo.

Ho ba le Wi-Fi ho thusitse dikgwebo tse ngata haholo. Hobane mohlala, mohlomong o ka lebenkeleng la dijo kapo hona ho reka. Ha o ntse o eme line-ng o emetse ho patala. O ka kgona ho connect-a Wi-Fi, ebe o ntso o e sebedisa.

Mohaisane streaming e tshwana le ha o shebella television founung ya hao. Mme yona o ka kgona ho patala channel-e tse itseng ebe o di shebella founung.

Ke rata ho rongelwa melaetsa WhatsApp, le nna ke rata ho romela batho melaetsa ka WhatsApp.

Ee, ke e mong wa bona di-satellite tsena di se di phetha ntho e le nngwe hangata. Motho a sa fumanang monyetla wa ho shebella ntho e itseng ka nako, a ka kgona ho e phetha hape hona satellite-ng moo.

Hangata ha o feta dithabeng, sikinale e ya shwa, kapa e ba ya sokodisa. Mme o ka etsa hore o fete dithabeng moo hore e kgutla.

Tjhe, ke bona e se ntho e loketseng rona baahi naheng. Hobane bonyane ba ka fana ka dintho tsa naheng ya rona monana. Haholo ho fetisisa ha ba fana ka tsa naheng tse kantle.

Moahisani ke nahana re bule group-u WhatsApp-ong, moo ho tla buang ka ditaba tsa motseng mona.

Ee, ditheko tsa data di boima haholo. Mme o ka fumana hore data o e reka ka makgolo a mane.

Ngwaneso ke bone o jaiva video-ng e itseng. Mme ke nahana o jwetse batswadi ka yona pele ba utlwa kapa ho bona ho batho ba bang.

Motswalle ho na le di-awards tsa mmino tse tlo etsahala kgweding e tlang. Mme re tshwanela ho reka ditekete ho ya teng, mme re tlohelle ho apara di-jean ka dihempe tse tshweu ka diteki tse tshweu.

Dumela ntate. Ke ntse ke leka hore ke connect-e internet. Empa ntse ke fumana molaetsa o reng disconnected. Na ebe nka etsa jwang ho lokisa seno?

Nna jwalo ka ha motho ya ratang ditaba ka botlalo internet-eng. Nka kgona ho beha makgolo a mane kgwedi le kgwedi kapa hona ho patala makgolo a mane kgwedi le kgwedi, ka ho patala ka bank-a.